Kubuhlungu kakhulu ke xa kuye kufike imeko yokuthi idatha yakho iphele emva kweveki ungayisebenzisanga. Apho ke kuloo meko ndingaziva ndingumntu ungavi kamandi ngoba kwimpilo esikuyo apha eMzantsi Afrika akukho mali obawela ukuyicutha ungayisebenzisanga.

Owu, yinto eyenzeka oko into yoba ndiphelelwe yidatha ndingalindelanga ngoba ngelinye ixesha kwiifowuni esizisebenzisayo kukho ii-app ezisebenza kwi-background. Ngamanye amaxesha ndiye ndilibale ukuyicima idatha yam ebusuku xa ndizawulala ngoku kusube ke ezo app ezo zisebenzise idatha yam ndingakhange ibe ndim oyisebenzisayo.

Qho kusasa xa ndivuka ndiyayijonga. Kodwa ke iye ibe khona imiyalezo engenayo xa sekusondele ekupheleni, ngoku akukho sidingo sokuba ndiyijonge imini yonke.

U-one gig lusuku olunye. Kukho izinto endizijongayo kwi-social media, sikhangela imisebenzi kwaye siye siyisebenzise idatha ukuncedisa abantwana kwimisebenzi yesikolo so u-one gig akaneli for inyanga yonke.

Ewe, ikhona. Umntu uyakwazi ukubhatala imali engango-two hundred and fifty ukubhatala into esiyibiza ukuthi yiWi-Fi ngoba ngosuku u-one gig kuzo zonke ii-networks uyakwazi ukufikelela kwimali engange-thirty rand. Ngoko ke xa uzidibanisa ezo thirty rand ngokwenyanga ziyadlula nakwimali onoze uthi uyibhatale xa uneWi-Fi.

Xa kuthethwa ngedatha into ethi qatha engqondweni yam yimali ngoba le datha indlela esisebenzisa ngayo kumakhasi onxibelelwano yiyo le eyenza ukuba ngosuku laa one gigabyte ayoneli.

Ngokokubona kwam nokokukwenza kwam, idatha efikelelekayo yidatha kaCell C. UCell C unayo futhi iSIM card apho uyithengayo for idatha ubhatale imali engange-sixty rand ngenyanga kuyo.

Okubalulekileyo umntu ukuba azenzele icebo, icebo lokuba umntu asebenzise iWi-Fi leyo ebizwa ukuthi ngu-unlimited ngoba yona idatha ne-economy eMzantsi Afrika ayizutshintsha.

Kumaxesha amaninzi xa ndiyibona ukuba idatha yam izawuphelelwa, njengomntu okuthanda ukubukela izinto ekuthiwa zii-series, ndiye ndiyisebenzise for ukuthi ndikwazi udawunlowuda izinto zam ndibukele. Ithi iphela idatha yam ndibe ndiyazi ukuba imali yam andiyichithanga.

Sihlobo sam, imbi yimeko endikuyo. Naku ndiphelelwa yidatha ndisenza uphando kwi-intanethi ngoko umsebenzi wam wesiXhosa andiwugqibanga kodwa besekushiyeke icandelo elinye kuwo. Andiyazi ukuba ndiza kwenza njani akekho omnye umntu onedatha apha endlini, utitshalakazi yena uzawufuna umsebenzi wakhe. Ingaba sihlobo sam ikhona intoni undinceda ngayo? Noko le nto ndiyifunayo ishiyekileyo incinci kakhulu. Ukuba unayo idatha ndiyakucela, ndicela ukuthumelela umbuzo lo kufuneke ndiwuphendule undithumelele umyalezo ngoWhatsApp.

Indaba yamaxabiso wedatha ahamba namaxesha esiphila kuwo, olwam uluvo nento endicinga ukuba ibalulekile ukuthi umntu makabe no-unlimited weWi-Fi okanye umntu ajonge ukuba zeziphi izinto ezibalulekileyo ezidinga le datha njengomntana wesikolo. Ifowuni ayisebenzise ngendlela eyiyo nedatha for umsebenzi wesikolo ngoba ezi zinto sizibonayo kumakhasi onxibelelwano zizinto ezawuhlale zikhona.